Nakong ya hona jwale, boemo ba lehodimo bo fetohile haholo, re sokola metsi re le setjhaba. Jwale nakong eo ke fumanang monyetla wa ho fumana metsi a tswang difefong nka, nka dintho tse kgakeletsa, ho kgakeletsa metsi ho boloka metsi hore ke tle ke tsebe ho ba le metsi ano ho nwesetsa dijalo, metsi a ho fa diphoofolo tse kenang le tsona, metsi a ho sebetsa le ho hlwekisa ka tlung, metsi a hore ke hlatswe diaparo ka ona a mang a metsi nka boloka hore ke tle ke tsebe ho a pheha hore ke tle ke tsebe ho fumana hore ke kgone ho wa boloka ke tlo anwa. Sena se ka ba bohlokwa haholo tlasa boemo ba lehodimo bo dulong bo tjhentjhile kapa bo fetohile nako le nako.

Se etsang rona batho ba batsho, re se ikgantshe kapa re se be motlotlo ho meriana ya rona ya setso, ke hore na hangata re terata ho shebana re le batho, hore na e bang ke tla ka moriana ona ho tswa naheng, ke tla ke tlo o jala ka jareteng, ke nahana hore bahaisane ba tlo re eng empa ke lebetse hore ena ke pheko, ena ke bophelo e meng ya meriana ya sekgowa e tswa yona metsong ya meriana ena e fumanehang naheng. Empa rona batho ba batsho, re rata ho inyefola le ho inyenyefatsa le ho rata hore na re sheba hore na motho e mong o tla reng ka nna ha no reng ka nna, ka hoo ke hlolehang ho ikgantsha ka ditlhare tsenana tsa setso.

A mang a mabenkele a maholoholo, a sebedisa mefuta e keneng ya ho tshela manontsha kapa menontsha le mobung ya bona ha ba jala dijalo tsa bona. Le dipeiti, hona le dipeiti tse ba di hlabang merohong ya bona, hore meroho e hole ka pelenyana e meng ya meroho, o ka fumana hore ha se nako ya teng empa e kgonne ho hola, e kgone ho ba le thekisong bakeng sa batho mme hee dikgwebo tseo kapa borakgwebo ba sebedisitse menontsha kapa tsona dipeiti ho hlaba dijalo tsa bona hore dijo tsa bona di tle di hole ka pele, di kgone ho ba ntlafalo, le hore di tle di kgone ho rekisetswa setjhaba ka pele.

Ke nahana ha sehwai se qala projeke se lokela hore se hire ba bang ba batho setjhabeng hore ba tle ba thusane, mohlomong ho na le batho ba nang le sedi le fetang la hae projekeng, mme ha ba sebedisana mmoho maboko a bona a teana ebile a kopana. Ba nang le lesedi ka se itseng le ba nang le lesedi ka hwa neneng ha ba kopane ba le bangata kapa e le sehlopha, mosebetsi o kgona ho ba bobebe ho phethahala kapa hona bonolo ho phethahala ebile tshebedisano mmoho hangata e dula e le ntho e tlileng pele ha maboko a batho a kopane. Hape hape ho thusa le ho fokotsa palo e ngata ya batho ba sa sebetseng ka hare ho setjhaba.

Jwalo ka rapolasi e nyenyane, ke nahana ebile, ke monahano o motle haholo hore ha o le rakgwebo o be le insurance ka hare ho polasi ya hao hore o tle o tsebe ho boloka tse ding tsa ntho tsa hao di bolokehile. Tlasang, tlasa mabaka a mangata a etsahalang tlasa boemo ba mashodu, tlasa boemo ba maemo a lehodimo, dikgohola ha ka nako e ngwe ha di ka fitlha tsa fihla tsa senya moo ke sebeditseng teng, ke a ba le ditshenyehelo. Ha ne ke inshorile khampani ya ka kapa yona kgwebo ya ka, ho no tla ba bobebe hore ke kgone ho fumana sebaka kapa monyetlanyana hore ke kgone ho e tsoseletsa hape e bang ke ne ke inshorile polasi eo ya ka.

E bang ke dula toropong, dikgomo tsa ntate tseo a nsietseng tsona jwalo ka lefa di leng polasing, hore ke di hlokomele ke tlo etsa jwang? Hore di hlokomele ke na le dintho tse pedi kapa mabaka a mabedi e nka di hlokomelang ka tsona, ke nka di batlela mohlokomedi e leng modisana motho ya tla di hlokomelang hore di fula kae, di ja kae, ka nako mang. Motho ya hlokomelang hore di dula di bolokehile, ebile di dula di sireletsehile motho ya hlokomelang hore di dula di fumana dijo le manolo a hantle, di fumana metsi, di fumana dintho tsohle. Ho hong e bang ke se motho ya tswafang kapa ke se motho ya botswa, ke nka nka leeto ka ho leka ho tjhentjha tsa bophelo ba ka, ke nke dithoto, ke tsamaye ke lo dula polasing, ke lo ikhudisetsa leruo la ka leo Ke le sietswe ke motswadi wa ka.

E ngwe e etsang dihwai di dule di fetola theko kapa boleng ba dihlahiswa tsa bona kapa dijalo tsa bona kapa e ngwe ya dintho tse ba di rekisang, ke ho ba nako ya disebediswa, kapa dijalo, kapa dihlahiswa tsa bona, ha e dule ka ho tshwana kapa ha e fumanehe ka ho tshwana. O ka fumana sehleng senana sa nako ke mariha, ke nako ya kotulo ya ditapole, ditapole ke ka bongata ba teng di bang teng theko ya teng e bang e ba tlase ho ba di ngata, empa ka lehlabula ha se nako ya teng ya kotulo, boleng ba teng bo ya hodimo ho ya ka ho fapana ha dintho hore na a na ke nako ya teng, kapa ha se nako ya teng, kapa ho ya ka moo di rekwang ka teng.

Borapolasi ba lokela ho hlokomela kapo hona ho sheba hore na batho ba bona na ba tseba ka tsa temo, kapa na ka tsa polasi, kapa nako tsa tlhaho na. Ke hore na ba bolokehile sebakeng se ba tlo sebetsang ho sona hore na tikoloho le sebaka di lokela maemo a bona a bophelo. Ba na le dibukana tsa ho sebetsa kapa tsona dikarete tsa boitsebiso, ba tseba ka tsa temo kapa ba na le mangolo a ba dumelang hore ba ka sebetsa ka hare ho polasi kapa hona dimeleng.